Lekgetlho la ntlha nako e ke palama sefofane ke fa ke itumetse thata ka gonne ne ele letsatsi la ka la ntlha ke palama sefofane mme ke fofela kwa ko nageng e le ya Dubai mme itumetse tota letsatsi leo, ke tla rata gape gore ke tla kry-a tšhono eo gore ke nne teng mo nageng eo kgonang o kgona go bona dijo tse di farologaneng tsa tlhago ke ratile thata naga eo ke re ke tla fofela gape ko go yone.

Tsala fa o batla go ka ya kwa nageng ya Nigeria o tshwanetse o bo o na le VISA gore o o fitlhelele ko nageng eo ya Nigeria o nne le ticket-e, o nne lekwaloitshupo o nne le passport-o gore o kgone go fitlhelela mo nageng ko nageng ewa ya Nigeria ga o tsena teng kwa Nigeria o e bontsha batho ba ba maleba gore ba go bontshe tsela.

Mo tikologong e ke dulang mo go yona ke rata tsela e dibese di tsamaya ka teng ka gonne ke tsone tlhwatlhwa ya teng e le ko tlase thata go feta di tekise mme fela mo dibeseng o ka fitlhelela batho ba rata go bua tsele le tsele ka matshelo a batho ka gonne batho ba dibese ke batho ba ba nang le tlhompho go feta bone batho ba dibese ba kgona go utlwisisa go feta batho go feta batho ba ba bašwa ba ditekesi le bagolo tota.

Ke gore ga ise ke tlhaloganye gore karata eo e ne e diriwa jang, e tsamaya ka tsela e ntseng jang le gone tse motho a a nang le tsone fa tshwanetse go a go duela o mo telele wa teng o sa kgone go tlhaloganya gore o dire jang ka gonne mo nageng e ya rona ga go sa tlhole go tsepame thata fa o batla go kopa thuso mo bathong o ka feleletsa o scam-ilwe o sa tlhaloganye dilo kopa thuso mo bathong ba ba go direla tse e seng tsone.